Ikhona inkampani yeinshorensi eyonyango ebizwa ngoba nguGEMS. Yona isebenza kakhulu ngabasebenzi bakarhulumente, ibhekana nonyango labo ukubancedisa ukuba bakwazi ukufumana unyango oluphezulu kwabo kwaye olunesidima. Bayakwazi ukuthi bafake bona bakwazi ukuthi bafake nezihlobo zabo nabantwana babo ngaphantsi kwayo leyo inshorensi.

I-inshorensi yobomi yi-inshorensi oyijoyinela ubomi bakho ukuze kuthi mhla kwenzeka ukuba ungakwazi ukuphangela okanye ube uyasweleka ukwazi ukuthi umndeni wakho or okanye amalunga laa oye wawafaka ngaphantsi kwayo i-inshorensi akwazi ukuxhamla loo mali izawube isisivumelwano. Utsho ukuba bazayifumana wakungabikho okanye loo mali ibe isisivumelwano ukuba uzawuyifumana xa uthe walimala ungasakwazi ukuzisebenzela okanye xa uphelelwa ngumsebenzi ukwelo xeshana.

Yandinceda kakhulu kuba xa xa kuphela umsebenzi ube ubungumntu ebefakela okanye etsalelwa yona loo mali yeinshorensi yengqesho uyakwazi ukuthi uhambe uyofaka isicelo sokuba ufumane yona okwexeshana usahleli ungaphangeli. Uthi ukhangela omnye umsebenzi ube ufumana yona ukwazi ukondla usapho lwakho nokuzinakekela wena.

Ndicinga ukuba iluncedo kakhulu kuba njengoba urhulumente seyenze ukuba bakwazi ukurhola ezibhankini, ngoku loo mali iyakwazi ukuba ingene ekhadini elinye endaweni yoba umakhulu aphathe amakhadi amanintsi ukuze arhole ezi granti zihlukeneyo. Ngoku usebenzisa nje ikhadi elinye nakuba izongena ngeentsuku ezohlukeneyo. Kodwa uyakwazi ukuthi alinde uba ingene yonke uyakwazi ulinda, aye eyikhupha yonke abe esebenzisa ikhadi elinye engazusebenzisa makhadi manintsi arholele zonke ezi granti ziyi-four, zine.

Le mali ye-UIF itsalelwa ukuba izokwazi ukuthi incedise mhla xa kuphela umsebenzi uzawukwazi ukuyowufaka isicelo sayo ufumane yona ngexesha usahleli ukwazi ube usitya yona, ukhangela umsebenzi ufumana yona. Yindlela yokubekelela imali ezokwazi ukukuncedisa xa uphelelwa ngumsebenzi for okwexeshana. Kuyenzeka mhlawumbi uyifumane iinyanga zibe ntathu okanye zibe mbini. Kodwa yona iyimali ekwabekelwa wena bucala ukuze xa uphela umsebenzi uhambe uyofaka isicelo sokufumana yona.

Unobangela wokuba abantu abanintsi bangabi nayo i-medical aid ngumba wawungakwafikeleleki, ungabi namandla wokuthatha yona loo medical aid kuba ixesha elininzi iyabiza. Ayifikeleleki kubantu abarhola imivuzo emincane.

Le inshorensi iyakuncedisa ukuba xa uthe wagula wolaliswa esibhedlele ukwazi ufumana uncedo oluphambili, ube nabantu nabongikazi abazawujongana nawe ubusuku nemini. Kwaye uyakwazi nokuthi ube nemali oyifumanayo ngoku ulaliswe esibhedlela ezokwazi ukuthi incedise umndeni wakho, incedise nawe kwinto zokutya nento zama-airtime ukwazi ukuthetha nomndeni wakho. Naxa uphaya esibhedlele ufumane unyango olusemgangathweni lwezinga lizokwazi ukuthi ungabi nastresi ucingana ne nto ezinintsi, ukwazi ukubhekana nempilo ngendlela efanelekileyo.

Izinto endingaqinisekisa uba bayazifumana abantu abazojoyina umbutho lowo inkampani yomasingcwabisane kukuba bafumane intente ukuze bakwazi ukuthi wonke umntu ozile esingcwabeni abe nendawo yokuhlala, bafumane ibhokisi elisemgangathweni lokufihla umntu wabo. Ihesa neprogramu eprintiwe ecacileyo, kube yikheyitharingi ukuncedisana nayo yonke into abazobe beyenza ukungcwaba umntu wabo.

Into eyingxaki xa uzawuthumela ngeselifowuni yakho or ngefowuni yakho kukuba kaloku kufuneka wena uqiniseke ukuba uthenga i-airtime ngoba awukwazi ukuthumelela umntu imali ungena-airtime wena . Ekugqibeleni futhi isezawuphinde ithathe ii-charges kwalapha kwiakhawunti yakho.